Ndingamcebisa okokuba makahambe ayokwenza i-student loan azawukwazi ukubhatala imali le ayityalayo yesikolo. Okanye okokuba akaphumeleli, ndikwazi ukuyoyenza mna ilowuni ndimncede okokuthi akwazi ukuthwala isidanga.

Sisi, kulungile ukuba nemoto eneinshorensi. Uyakwazi ukubhatala, masithi siza kutsalela imali encinci ngenyanga, ele kwenyanga nenyanga, uthi uyiqhuba imoto yakho ube ungenaxhala lanto. Nokuba yebiwe uyakwazi, siyakwazi ukukunika enye imoto.

Singakwazi ukuboleka imalimboleko khona ukuze ukwazi ukulithenga ikhaya lakho. Into esizawuyenza thina sizawumana sitsala leyo mali ngenyanga incinci for iminyaka eyi-three khona ukuze ude uligqibe ityala elo, ukwazi ukuba nekhaya.

Ungakwazi imali ye-loan shark uyibuyisa. Uqale ubhatale inkunzi, uza kubhatala ke ngoku ithole ngasemva, inzala ukutsho, ingekaphinde ifikele enye inyanga yesibini. Ngoba izawuphinda izale xa ungekayibhatali inyanga yokuqala.

Ndingamcebisa okokuba makahambe aye kwibhanki ezenza uMukuru, kulula kakhulu.

Ndingamcebisa okokuba aze ancede aye ke kwamasipala nalo mntu azothenga kuye indlu, ahambe ayosayina khona.

Ndingayijonga okokuba ibhatala kangakanani na, uncedo lwabantu lungakanani na, abantu bayamkela kangakanani na, bayithanda kangakanani na.

Ndingamcebisa okokuba makabhatale inzala ngoku ngoba iza kuphinda izale okwesibini kwinyanga elandelayo. Ndimcebise okokuthi makabe eyocutha abhatale le anayo.

Ndingabuza kumsebenzi webhanki okokuba ndingakwazi na ukwenza iakhawunti yokonga inzala ephezulu. Andicacisele ke, ndiyenze uba ndiyakwazi ukuyenza.

Ukuba nisebenzisa ibhanki enye uyakwazi ukumtransferela efowunini. Xa ningasebenzisi eyi-one ibhanki, uhambe uye kuloo bhanki ayisebenzisayo loo mntu umthumelele imali.

Kubenza lula kakhulu ubomi oko, ngoba uyithenga uhleli apha endlini. Nokokuba awukwazi ukuya shop, xa mhlawumbi unaloo nto ingxamisekileyo funeka uyifowunele, uyakwazi uyithenga efowunini ufowune ugqibe, idlule into.

Ndicinga ukuba yile nto ukuba ubungekaqheli mos, awukazixeleli uba ngumzi wakho lona, awukaqheli. Usayithatha as uba hayi, yeyalaa mntu, awukayithathi uba yeyakho. Ndicinga njalo.

Ndicinga ukuba akukhuselekanga ukubhanka ngekhompyutha ngoba i-pin umntu asoyithola kungakwazeka ukuskemeka. Umntu afumane iinkcukacha zakho kwikhompyutha leyo.

Ndicinga ukuba bafumana imali elula, ngoba bafumana imali bengayisebenzelanga. Imali le yabantu abarentayo.

Yinto ebuhlungu kakhulu leyo yokuthi uthi ububhatala imali inyanga nenyanga ngoku ungasakwazi ukuyibhatala, kuthiwe itshonile loo mali leyo awusazofumana mali. Ibuhlungu kakhulu loo nto ayinyamezeleki.